Kungaba umuzwa wenjabulo uma umuntu esuke ewinile lowo mncintiswane asuke ewungenele, ikakhulukazi uma kungukuthi bengiwumphathi futhi waleloqembu abelidlalela, kungaba injabulo enkulu.

Nganginenkinga yokungagwazi ukubala ngisakhula kodwa kwangisiza ukuba ngidlale umdlalo wama-tin tip, lomdlalo wezivalo zika-drink ezishiselwe zafakwa ocingweni zabaningi, kwangisiza kakhulu ukuze ngikwazi ukuthuthukisa izinga lami lokubala.

Njalo ngomhlaka-thirty-one kuZibandlela ngakithi kuba nemidlalo yebhola, eba yimincintiswane lapho kusuke kudlalwa ngezigodi. Kuba nemincintiswane etholakalayo lapho kwakheka khona nobungane, sazane singabantu abahlukahlukene ngokwezigodi.

Ikomidi lesikole sangakithi la mema umphakathi ukube uze uzohlanganyelana kanye nathi sivakashelwe esinye isikole ukuthi kuzobungazwa kuzobongelwa abantwana uma bedlala.

Ezemidlalo ziyasiza kakhulu, ikakhulukazi kubantu abasha ngoba umuntu uyaphuma ekhaya ahambe ayodlala lowo mdlalo othile, akabi wuvanzi, akagxili futhi nasezidakamizweni futhi nalokho kuletha ukuzethemba kubantu abasha. Umuntu ugcina eselazi ukuthi kahle kahle ikhono lakhe likuphi bese eqhubeka nalo.

Ngingenza ukuthi imidlalo idlalwe ngamabanga abawafundayo ukuze bonke abafundi bazogcina bekwazile ukudlala ngokunelisana.

Yebo, ingasiza ngokuthi uma kuze eminye yamazwe ezodlala ngapha e-South Africa, kungavuleleka amathuba omsebenzi kubantu abazogada izimoto, kungavuleleka amathuba emsebenzi kubantu bazoqasha izindawo abazolala kuzo, abanye bedayisa izinto ezahlukahlukene.

Yebo, kubalulekile ukuthi bethenge imishini ebizayo ukuze bezokwazi ukuzivocavoca bangangeni ezidakamizweni, kuzokwehla izinga labantu abadla izidakamizwa.

Ngingaphakamisa umdlalo we-chess ngesimanga sokuthi i-chess yenza ukuthi ingqondo iqaqeke futhi ikwenza ukuthi ucabange.

Kungamele uThishanhloko wesikole avule amathuba wokuthi ingabe ebuze kubantwana ukuthi iziphi ama-sports, ezemidlalo abathanda ukuzidlala bese kuba wukuthi bathola umuntu azofundisa abantwana leyo midlalo abayithandayo.

Kungamele ukuthi bazi ukuthi lapho oqhamuka khona noma kungathiwa kuhluphekwa kanjani kodwa lokhu akusho ukuthi awuyi phambili bese beyahloniphana, kungabibikho ukucaswana, uma umuntu enekhono lebhola kungamele ukuthi aqinise kulona, akwazi nokufundisa abanye indlela ekudlalwa ngayo ibhola.

I-Mamelodi Sundowns ngoba bekuyiqembu lebhola ebelincanyana lasendaweni yasePitoli ebizwa ngokuthi i-Mamelodi, abadlali bakhona badlala ngokukhulu ukuzimisela futhi bayawina, kangangokuthi selikwazi nawukudlalelwa abazali base-Brazil njengo-Denis Onyanga, ngibala oThamsanqa Sangweni, nabadlali, umdlali wase-South Africa yena.

Umushini wokuzivocavoca, ngibone nomushini ogibela phezu kwakho ucofe ibhathini, kube sengazuthi uyagijima, kanti emakhaya asinawo lowo mshini, umuntu uvele agijime indawo eyibangana nje, isikhathi sisikala ngengqondo emakhaya kanti la umushini loyana uyakukalela sona isikhathi ukuthi usugijime ibanga elingakanani.

Zingathuthukisa ngokuthi zizokwenza ingqondo yomfundi noma yengane isabalale ikwazi ukucabanga ngokushesha ngoba iningi lamagemu likalelana isikhathi, lokho kuzokwenza ukuthi umuntu ingqondo, akwazi ukucabanga ngokushesha, asheshe athole impendulo efanele.

Isikole kungamele ukuthi sithengele bonke abafundi abadlala imidlalo ethile amakhokho siphinde kube, kube wukuthi uma kudlalwa, wonke umuntu uzofaka umjezi wesikole khona wonke umuntu ezofakwa umfaniswano, kungeke kubonakale onemali yokuthenga nongenayo imali yokuthenga.

Yebo, kumele konke akwenzayo, akwenze kahle ukuze nabanye bezobonelela kuye nezingane ezincane ezizangemumva zizobonelela kuyena ukuthi inhle into ayenzayo, wonke umuntu afise ukuba uyena futhi aziphathe kahle ngaso sonke isikhathi.

Kungamele ukuthi wonke umfundi adlale, azibonakalise ikhono lakhe ukuze azokwazi ukugcina efinyelele phezulu.

Ngingaphatheka kabi kakhulu, ngingahamba ngiyokhuza ingane ehlukumeza enye ingane kodwa le edlala ibhola ngingayiyeka iqhubeke idlale ibhola, ngisuse lo ohlukumeza omunye, ngihambe ngiyomuyala ngimutshele ukuthi kubi kangakanani ukuhlukumeza abanye abantu, ngimazise nokuthi okwenza kwabanye kuzokwenzakala nakuwe.